Ee, bolwetse jwa lebolelamading bo ka fetela kwa leseeng go tswa mo motsading yo o nang le mogare. Ka nako ya boimana, fa motsadi a na le lebolelateng mogare o ka fetela kwa loseeng, abelana ka ntlha ya gore lesea le bonwa mo go ona. Ka nako ya botsalo fa lesea le tsholelwa ka tsela ya tlholego mogare o fetela ke madi a kopanang le lesea fa botsalo bo le gona ka nako ya go fepa ka lebele, lebele motsadi le ka nna lebolelateng mme fa lesea le fepiwa ka lona go na le kgonagalo ya gore le tshwarwe ke mogare.

Go nna mo boemong jo bo ntseng jalo go ka tsosa maikutlo a a farologaneng, go ka nna tlhobaelo, kgatelelo ya maikutlo le jwa dikgwetlho tse di leng teng mo ditirelong ka bongaka tsa setšhaba. Ditirelo tsa puso di botlhokwa ka go fa batho sengwe sa motheo, tlhokomelo ya bongaka e e siametseng botlhe le fa go na le a mantsi a go thusa baagi. Dikgoreletsi tse di jaaka go sa mo ditirelong ditiragalong, tiragalo e e ntseng jalo e bontsha botlhokwa jwa go tlhabolola ditirelo tsa bongaka tsa setšhaba.

Kgato ya ntlha e ka ba go botsa bongaka ka ditlhare tse di newang, ke ka botsa ngaka kgotsa modiri wa bongaka gore ke tlhaloganye sebopego le tshekamelo ya ditlhare tsa setso tse ke di newang. Nka lekola gore ditlhare tse di newang di tshwanela jang le malwetse a me, nka kopa tshedimosetso e e oketsegileng mo ngakeng fa ke na le matshwenyego kgotsa dipotso ke ka kopa ngaka gore a mphe dikao tse di itshekegileng le tsibogelo maemo a me fa ke simolola ditlhare tse ke di newang. Le go tlhophela ditlhare tse di siametseng boitekanelo jwa me, ke ka tlhatlhoba gore ditlhare tse ke di newang di dumelana le ditlhare tse dingwe na.

Tirelo tsa pholo tsa potlako di thusa ka go netefatsa gore balwetse ba ba tlhokang thuso ka bonako ba amogelwe ntle le go salela morago mo meleng e me teleele. Di ka tlhomamisa gore batho ba ba tsa botsogo tse di tlhokang tlhokomelo ka bonako ba o fitlhele bo ngaka ka tsela e e potlakileng segolo jang mo maemong a dikotsi le bolwetse jo bo masisi. Ditirelo tse di akaretsa thuso ya pholo ya potlako mo dikgwetlhong tse di tshwerweng ke balwetse, tlhokomelo ya kotsi le go fetisetsa balwetse kwa bookelong fa go tlhokega.

Fa go na le melelo mo ntlong, o tshwanetse go tlogela ka bonako, netefatsa gore o tswa ka tsela e e sireletsegileng ka thusa ka bonako gore ba tla ka thuso la go iphitlha mo lefelong le le sireletsegileng. Dirisa letsogo go tlhakanya lebati pele ga go bula. Dilo tse o sa tshwanetseng go di dira, se tsube fa gare mo phatlhalatseng ya molemo, fa go kgonega a baagi ba bangwe ba tlileng go go thusa, se boelele mo ntlong go tsaya dithoto.

Ke bolwetse jwa TB bo tlholwa e e bidiwang microbacterium tuberculosis e e jang matswele mme e ka fetela ko gare ga diphatlhong tse dingwe tsa mmele. Mogare o fetela fa motho a hemela mo di tsa motho yo o nang le bolwetse. Ditsela tsa go alafa ke fa o tshwaetsegile, go bona kalafo ka bonako fa ngaka e tlhomamisitse gore o nale TB go botlhokwa gore o simolole kalafo ka bonako, go fokotsa go anamela ka mogare, go tlhoka go nosetsa melemo ka tsela e e tlotlegileng, go boela kwa ngakeng ka metlha go lekola botsogo jwa gago.

Melemo ya setso e dirisiwang mo dikarolong tse dintsi tsa botshelo go akaretsa go tokafatsa mmele le go lwantsha malwetse a a farologaneng. Mo ditumelong tsa setso go na le ditlhare tse di dirisiwang go tlosa madimabe kgotsa go phepafatsa mmele, di diriswa ka ntlha ya go leka go tlhomamisa boitekanelo jwa mmele le moya. Le fa go ntse jalo go botlhokwa go tlhaloganya gore bopaki jwa saense ga bo itse bo netefatse sentle gore melemo ya setso e dira ka tsela e e siametseng go phephafatsa mmele go tlosa madimabe. Ditlhare tsa setso tse di tlholegileng tse di dirisiwang mo dikarolong tse dingwe tsa lefatshe di ka nna le diphatsa tse di ungwang mo botsogong, di ka netefatsa boitekanelo fa di diriswa ka tsela e e siametseng.

Fa balwetse ba sa kgone go reka melemo e e tlhwatlhwa e e kwa godimo go ka nna le ditlamorago tse di masisi mo boitekanelong jwa bone. Fa melemo e sa nosiwa ka nako, bolwetse bo ka opafatsa ka dira gore balwetse ba nne le diphatsa tse di oketsegileng kgotsa o tlhokomele ka bonako mo bookelong mo maemong a masisi go tlhokega thuso e e oketsegileng go netefatsa gore ba ka kgona go fitlhelela melemo e ba e tlhokang.

Melemo kgotsa ditlhare tsa maitirelo di ka nna le dikotsi tse di masisi mo boitekanelong jwa balwetse fa di sa dirisiwe ka kelotlhoko. Dikotsi di ka akaretsa kotsi mo kalafong le katlego ya tlhokomelo ya bongaka. Ditlamorago tse di sa tlhotlhomisiwang, ditlhare tsa maitirelo di ka nna le dikotsi tse di ka bakang diphatsa tsa botsogo tse di ka nnang masisi fa di sa tlhatlhobiwe, ke goreng ba bongaka. Dikotsi mo pabalesegong le tshireletsego ya balwetse go sena teka-tekano mo tirisong, go tlhoka katiso ya bongaka go fetela ga mogare ka ntlha ya go sa dirise melemo e e tshwanetseng, go netefatsa taolo ya melemo go rotloetsa dipatlisiso le bosupi jwa saense, go tlhomamisa tekatekano ya melemo.

Go tokafala ga mekgwa ya go lemoga kankere le kalafi ya yone go thusitse thata go oketsa palo ya batho ba ba tshelang ka bolwetse jono, ka gore gompieno kankere e ka lemoga ka pele-pele ka ditlhabololo tsa madi, mme kalafi jaaka e le bosula e tokafaditse ditsela tsa go lwantsha kankere ka go lebisa kwa di phetogong tse tsa bolwetse. Diphitlhelelo tse di akaretsang go ga kankere ka dintsho tse di etsahetseng mme kankere e e solofetseng go ka alafega ke ya thyrod-e le prostate tse di nang le survival rate e e kwa godimo ga nineteen percent ke tsone tseo.